Ukukhokha izimali zonyaka ze-overdraft kungaba yinto okufanele uyicabange uma udinga imali yesikhashana ngezikhathi eziphuthumayo. Izimali ezinjengemali yokuqala imali yenyanga kanye nemali yonyaka yokubuyekeza zingahlangana zibe yindleko ephezulu uma i-overdraft isetshenziswa njalo. Ngakho uma uhlela ukusebenzisa i-overdraft njalo kungcono ucabangele ezinye izindlela zokubolekwa imali ezinezindleko eziphansi. Kodwa-ke uma i-overdraft izosetshenziswa kuphela ngezikhathi ezithile eziphuthumayo izimali zonyaka zingase zibe semthethweni uma zilinganiswa nezinsizwa ezitholakalayo.

Amabhange akhokhisa izimali eziphezulu ezikhungweni ze-overdraft, okungaholela ebunzimeni bezimali kubantu abahola kancane. Lokhu kubangela ukungalingani kwezezimali njengoba abantu abampofu bephoqeleka ukukhokha izimali ezinkulu uma bephambuka kancane emalini yabo. Ngokombono, lokhu akulungile ngoba izinhlelo zezimali kufanele zisebenze ngendlela enobulungiswa futhi ezinzile ngaphandle kokubeka abantu abathile engcupheni enkulu yokuhlupheka. Ngakho-ke amabhange kufanele acabangele izindlela zokunciphisa lezi zimali noma anikeze izixazululo ezingcono kubantu abahola kancane.

Yebo, izimali ezikhokhwa minyaka yonke ze-overdraft ziyahlukahlukana phakathi kwamabhange eNingizimu Afrika. Isibonelo, ibhange lokuqala likhokhisa imali yesevisi engu-sixty-nine rand ngenyanga, kube elinye ibhange likhokhise u-nineteen rand ngenyanga. Kuphinde kube ibhange engilisebenzisayo nalo inezimali zayo zonyaka ezibuyezekilwe ze-overdraft kodwa lezi zimali zingahluka kuye ngohlobo lwe-akhawunti. Ngokubona kwami ibhange engilisebenzisayo ivelele ngenxa yezindleko zayo eziphansi zanyanga zonke okuyenza ibe inketho engabizi kakhulu kubantu abafuna ukugcina izindleko zabo ze-overdraft ziphansi.

Uma kufanele ngithumele imali esihlotsheni esihlala esigodini esikude kakhulu, kungaba kuhle ukusebenzisa imali ephathwayo ngoba ivikelekile iyashesha futhi iyatholakala kalula ngisho nasezindaweni ezasemakhaya. Uyakwazi ukuyithola ey'tolo zokudla lezi ozithola noma engabe ikuphi nendawo. Lokhu kunciphisa izindleko zokuhamba futhi kuvumela isihlobo ukuthi sithole imali yaso ngokushesha. Ngakho kufanele uqinisekise ukuthi isihlobo.

Uma izimali zokubolekwa ngokweqile ziyasuswa abantu bangase bangabe besafuna ukuboleka imali isikhathi esifishane ngoba kuzoba nzima ukuthola inzuzo kulaba ebolekisa ngemali. Lokho kungasiza abantu ekutheni bangangeni ezikweletini ezinkulu kakhulu futhi baqale ukusebenzisa izindlela ezingcono ezifana nokonga imali. Ukuthola usizo lwemali emphakathini noma ukuboleka kwamabhange omphakathi. Izindlela ezinjengokonga okuncane noma amaqembu okusizana zingaba usizo olukhulu kakhulu emphakathini wethu.

Ukuthakasela okuhlanganisiwe kusho ukuthi imali yakho iyakhula ngokuthi uthole inzuzo eyengeziwe. Hhayi kuphela kweminyaka yokuqala kodwa nakuwo wonke umkhiqizo wenzuzo. Lokho kwenzeka ngoba inzuzo oyitholayo iyengezwa emalini oyibekile bese kulandelwa enye inzuzo kuyoyonke imali. Ngamanye amazwi imali yakho iyakhula ngokushesha ngoba inzuzo iyazala enye inzuzo.

Ngiye ebhange lami ngaya ukufaka isicelo semalimboleko yomuntu siqu. Ngathola usizo kumsebenzi wasebhange ongichazele kahle izinyathelo okufanele ngizilandelele. Ngangadinga imibhalo ethile njengemibiko yezimali noma umazisi. Nakuba kwathatha isikhathi eside kakhulu nganeliseka ngoba ngathola usizo olunembile nolulula kubasebenzi basebhange kodwa bengifisa kube lula nakakhulu uma izinto zenziwa ngokushesha nangendlela elula ku-inthanethi.

Yebo, ngingasiphikisa isinqumo sokwenqatshwa kwesicelo sami se-UIF. Lokho kungenxa ngokuthi uma ngikholelwa ekutheni bengifanele ngiyithole le mali nginelungelo lokufaka isikhalazo noma ngabe yini ngingahambisa ubufakazi obungeziwe noma ngichaze kahle okwenzekile ukuze baphinde bahlolisise isicelo sami ukuthi kuyikho yinina. Lokhu kusiza ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uthola okufanele kuye ngaphandle kokunqatshelwa okubhekene naye.